Hayi, mngani, ndiyayazi, inintsi kakhulu imali eye ibhatalwe kwitholigeyithi. Into nje ongayenza kube lula kukuba wena uhambe uyozifunela itikiti le-eropleyini ukuze uphumane nje nayo yonke le nto yoba usabe ubhatala imali oko kumatholigeyithi. Elekwe tholigeyithi oyidlulayo, kufanele ubhatalile imali. Elekwe tholigeyithi oyidlulayo ufanele ubhatalile imali. Wena into mawuyenze dibanisa imali yepetroli le oyibhatalayo xa kufanele uqhubile i-long distance nemali oyibhatalayo kwitholigeyithi ubone uba yenza malini. Uthathe loo mali uzithengele i-flight ticket.

Xa ndifuna ukukhwela iteksi eya edolophini kufanele ndikhombe phezulu, ngoba naphi na xa uya edolophini kufanele ukhombe phezulu. Yinto eyenziwayo leyo lapha eMzantsi Afrika. Yinto endingayenza ke nam, ndingakhomba phezulu, ndimise itekisi eya edolophini.

Nenze impazamo kakhulu ngoba mna ndithenge itikiti eliya eLondon, hayi eliya eThekwini. Yinto ebendiyitshilo leyo ngelaa xesha bendithenga itikiti. Nini abenza impazamo. Ndicela nizame ngendlela yonke niyilungise le nto, ngoba andikwazi ukuya eThekwini ndingayi khona. Kufanele ndibe ndiseLondon ngeli xesha ndizobe ndifika ngalo eThekwini. Ndiyacela kakhulu ukuba nizame nenze ngendlela enenza ngayo enizoyibona ilungile, ukuba nilungise le mpazamo niyenzileyo, ngoba mna bendithenge itikiti lokuya eLondon. Ndiyacela kakhulu.

Imibutho yeetekisi yenza ubomi bube lula kubaqhubi beetekisi ngoba baye batsho ukuba le tekisi iya kwindawo ethile. Bayazohlula ukuba itekisi eya endaweni ethile netekisi eya endaweni ethile, ngoobani abantu abaqhubela kuloo ndawo, ngoobani abantu abaqhubela kuloo ndawo. Ukuze kungaxatyanwa, ukuze kungabikho mpi. Ngoba ngubani ozoya kweliphi cala, okanye ngubani othe wathatha abantu bekungafanelanga ukuba makabathathe okanye ngubani othe wafika kuqala. Yenza impilo yabo ibe lula ngoba sebeyazi ukuba unoteksi ngamnye namnye uyazazi ukuba uthatha abantu abaya phi.

Into enokwenziwa ngonootekisi ukuze kunciphe umsindo nokuxambulisana okumane kuba khona ezindleleni kukuba bakwazi ukuthetha nabantu abangaphakathi eteksini, bakwazi ukuba balandele imigaqo yendlela. Bakwazi ukuba kubhatalwe sisesuka nje lapho sisuka khona, singekafiki lapho siya khona, kubhatalwe nje. Yonke into ibe ngendlela. Ziinto ke abangazenza ukuba kungabikho kuxambulisana endleleni.

Ndingathanda ukuyiqhuba lapho ekungekho itrafikhi khona ukuze ndikwazi ukuba ndincede abantu abaya emsebenzini ekuseni bangasokoli. Ndingahambi ndisima, bangabi leyithi lapho baya khona. Yinto endingayenza leyo ukuze ndibe ngumqhubi olungileyo.

Kubaluleke kakhulu ukuba ibhasi ibambe ixesha ephuma ngalo ngoba ibhasi xa ihamba ithatha ixesha elide ukuya lapho iya khona. Futhi kubakho xa ithe yabamba ixesha ephuma ngalo, kubakho enye engenayo xa igqiba owuphuma. Kufanele ibambe ixesha ephuma ngalo, kuze izokwazi ukunikeza enye ibhasi elandela emva kwayo ixesha lokuba nayo ime, ingenise abayo abantu. Kungako ke kubalulekile kakhulu ukuba ibhasi ibambe ixesha ephuma ngalo, futhi ke iye incede nabantu abangaphakathi bazazi nexesha abazawufika ngalo lapho baya khona.